Ho ba influencer ke mosebetsi o sebetsang ka thata. Ke nahana ho qalella ho nka tsa bophelo ba ka, ka mohala wa ka e be ke tla qala ke etsa di-TikTok, e be ha nako e ntse e ya ke tla bokella masente a ho ba le camera hore mosebetsi waka o tlobo motle, o kgahlise, o tsebe ho etsa tjhelete. Influencer ya ka ya mamoratwa ya TikTok ha jwale e rekile koloi, sena se hlohlella maikutlo a ka, se nhlohlella le ho feta ho sebetsa ka thata mosebetsing ona o ke batlang ho qala ho ba influencer.

Ho se bale ditaba tsa nnete. O ka iketsetsa molemo ka ho mamela ditaba seyalemoyeng, ho shebella ditaba tsa televishene, ho follower di-platform-o tsa ditaba tsa SABC News hore o tle o dule o bala ditaba tsa nnete ka nako tsohle, kapa hona ho di mamela.

Mohala wa ka wa thekeng o na le camera, o na le moo o ka kgonang ho record-a ha o ntso o bua, o na le ho kgona ho reka kapo re bitsa ka senyesemane ho download-a dipina. Mme ka mohala wa ka ke kgona ho kena di-App-eng tsa banka. Mme ntle le tsona ke ka phela le mohala wa ka wa thekeng o ntse o sa di etse dintho tseo kaofela, hoba haeba ke hloka ho sebedisa tse ding tsa ntho tsa banka, ke ka kgona ho ya setsing, e be ha ke batla ho shuta, di-camera di ntse di le teng, le bo radi-camera.

Ba bangata ha ba sa reka makasine hobane ho se ho e nwa le makasine a re a bitsang hore a phatlalatswa di-platform-ong tsa inthanete. Ke qetetse kgale haholo ho reka makasine, hoba ditaba tsa makasine, di teng ka di-platform-o tsa makasine ka ho fapana ho feta ho a reka ka dishopong.

Kannete ke ikutlwa ke sa thaba haholo ebile ke nyahame maikutlong. Hoba jwale motswalle ya ka ke eo o ntshohanyeditse a re ho nna, o sepetlele athe ha sepetlele o motjekong. Taba tsena ha di a ndula hantle hohang, ehlile ha kea tshwareha hantle. Na ke tla tshepa motho eo jwang? ha e le moo a mpolella mashano ka taba tse bohloko hakana, a bile a bua mashano ka sepetlele. O re hosane ke tle ke mo thuse jwang. Hohang ha ke ya e rata taba ena ya hae.

Tjhe, nkeke kea kadimana ka password ya Wi-Fi, ho ba jwale e ka ba ke a mo kenyetsa e be le yena o tla fihla a kenyetsa motho e mong. Hape, ha ke nahane hore Wi-Fi e ka ba ntho e re ka thusanang ka yona, kapa eo motho a ka e kopang. Bonyane nka etsa makgobonthithi a hore ke bone ke ka se kopanye disente, e be jwale o tla reka moya, a reke data, a shebe marangrang ao a batlang ho a sheba.